Go tlhomamisa gore tiriso ya thekenoloji e e tlhagang mo thutong ya sekgala e dira gore boitekanelo jwa baithuti go sirelediwa go, tshedimosetso le boagi jwa dijithale, e nne tsona dilo tse di tlang pele, go ka diriwa ka go netefatsa gore baithuti ba nang le phitlhelelo go dithuto tse di amogelesegileng le go ba le boikarabelo mo go diriseng thekenoloji ka tsela e e sireletsegileng.

Mo isagweng ke lebeletse dilo tse dišwa tse di akaretsang didiriswa tse di iketleletseng, tse di dirisang artificial intelligence jaaka ditlhopha tse di rutiwang ka bone, ditiro tse di ikemetseng le di diriswa tse di thusang mo botshelong jwa letsatsi le letsatsi, gape thekenoloji ya virtual reality le argumentated reality e tla tokafatsa thuto le ko bodireding mo godimo ga mo, go lebeletswe gore didiriswa tse di-smart di nne le bokgoni jwa go buisana le go dira ditshwetso ka bone.

Thekenoloji e e golang jaaka botlhale jwa maitirelo, AI le inthanete ya dilo, e ka tokafatsa maitemogelo a go ithuta o le kgakala ka ditsela di le dintsi, AI e ka dirisiwa go ruta baithuti ka tsela e ikemetseng le e e ikanyegang ka go sekaseka maemo a bone le go ba naya dithuto tse di ba lekanelang.

Pule o dirisa mogala wa letheka letsatsi le letsatsi go buisana le ditsala tsa gagwe le go dira dipatlisiso, le go atamela tshedimosetso ya botlhokwa ka bonako. Mogala wa letheka o botlhoka ka gonne, o dira gore a kgone go nna mo kgolaganong le lefatshe, go dira ditiro tsa sekolo kgotsa tiro, le go itse dikgang tsa letsatsi.

Didiriswa tsa go fetisa tshedimosetso jaaka dipolatefomo tsa streaming, di leka go fenya kgwetlho ya dipuo tse di farologaneng ka go tlamela ka diphetololo, ditlhaka le dipuo tse di oketsegile mo diteng tsa tsone, di dirisa thekenoloji ya AI go ranola le go tsenya dipuo tse dingwe e leng se se thusang babogedi go tlhaloganya diteng, le fa ba sa bue puo ya ntlha ya filimi gape tse dingwe di fa babogedi monyetla wa go kgetha puo le ditlhaka tse ba di ratang.

Ee tiriso ya megala e botlhajana e ka nna molemo mo baithuting fa e dirisiwa sentle, megala e ya botlhajana e fa baithuti phitlhelelo ya tshedimosetso, di-Apps tsa dithuto le di-campus-eng tsa inthanete tse di ka tokafatsang kitsiso ya bona, e ka boela ya ba thuso go dira dipatlisiso go rulaganya nako le go ikwadisa mo dithutong.

Ditiriso tsa mogala wa letheka di tokafatsa botshelo ka go dira gore go buisana, go lefa le go tsaya tshedimosetso, go nne motlhofu le ka bonako, ke di-Apps tsa dibanka, o ka dira di tshwaragano tsa madi o le mo ntlung, le fa go ntse jalo mathata a ka tlhaga jaaka go utswiwa ga tshedimosetso fa App e sa sireletsega sentle kgotsa fa motho a sa dirise di-PIN kgotsa ditlhwatlhwa tsa polokego.